AI e dira sentle thata mo ditirong tse di tlhokang go dirisa tshedimosetso e ntsi le go dira ditiro tse boa-boelediwang fa batho bona ba dira sentle thata mo go tlhamameng dilo, go nna botlhale mo maikutlong le go tlwaela maemo a mašwa. AI e kgona go dira ditiro ka go e dirisa go sekaseka tshedimosetso le go bolela pele ka bonako, le ka nepo. Mme e lwantsha le ditiro tse di tlhokang gore motho a tlhaloganye, a kgone go atlhola, le go tlhaloganya bokoa.

Ke kgona go tlhaloganya puo e e dirisiwang mo di-platformong tsa streaming ka ga puo e e dirisiwang thata e le Sekgowa. Puo ya me yona ga e kitla e tlhagelela ka gonne batlhami bano ba diteng, ba batla go fitlhelela bareetsi ba ba ntsi le ba boditšhaba. So go tlo ba boima gore ba utlwe puo e leng yame e leng Setswana.

E anamisetsa tshedimosetso e ntsi e e fosagetseng e e felelang ka go fokotsega ga go tshepa bobegakgang, go beeletsa ga go ikanyega ga motswedi le go fufula ga pharologano fa gare ga dikgang tsa maaka le tsa boammaaruri.

Yaka fa didiriswa tsa AI dintse di kopangwa thata mo thutong e kgolwane go amogelwa ga tsona go kgweediwa ke bokgoni jwa tsona jwa go nolofatsa kgaisano le go fokotsa tiro mo go ruteng le go ka sekai AI e tlhagisang e setse e thusa baithuti le ba batlisisi go tlhagisa tiro ka tsela e e nang le matswela.

Batsadi ba mme ba ne badirisi thata go kopanya go nna motlhofo pabalesego le dikgatelelo tsa loago, go ntlhotlheletsa gore ke tseye cell phone ya me ya ntlha ba tlhoma melao malebana le nako ya go dirisa screening go dirisa App le go dirisa founu mo phaposing ya borobalo.

Di-network-e tsa five G le dithekenoloji tse dingwe tse tsweletseng tsa kgolagano di ka tokafatsa thata phitlhelelo ya thuto ya kgakala bogolosegolo mo mafelong a se sentle ka go tlamela ka phitlhelelo ya inthanete e e bonako e e ikanyegang le go kgontsha di-format-e tse dišwa tsa go ithuta tse di dirisanang.

Ke dirisa cellular phone-u ya me letsatsi le letsatsi go nna ke ikgolaganya le se se diragalang mo lefatsheng leo ke nnang mo go lone, mme e botlhokwa mo go nna ka gore e nthusa gore ke tlhole ba ba leng gaufi thata le nna ba losika.

Go kile ga nna le nako e lekoko lengwe la sepolotiki le nneng bolelele batho gore le tla menaganya dithuso tsa bona ga bedi fa batho ba ka le tlhopa. Se ba se dirileng mme bona ba se ikotlhaela morago ga go tlhopha.

Ke tlhola pele gore a go na le motswedi mo inthaneteng e e nang le kgang e, e tshwanang mme morago ga moo nka leka go tshwara motho yo o dutlileng kgang le go leka go tlhomamisa gore a tshedimosetso e e a ikanyega.

Mafaratlhatlha a tlhaeletsano a ama thata boleng le go nna teng le go dira dipoelo go mananeo mo dibaesekopong le mo mafelong a boitlosa bodutu ka go tlhotlheletsa ka fa teng di tlhagiswang, di anamisiwang le go jewang ka gone. Mafaratlhatlha a a nonofileng a tlhaeletsano a letla taolo e e botoka ya boleng, di-network-e tse di amanang tsa kabo le phitlhelelo e e oketsegileng ya kabo ya dijithale e felelang e ama dipoelo.

Go kokoanya mofuta mongwe le mongwe wa bosupi jo bo nang le jona le go dirisa kgatlhanong le modiri wa bosula.